Ixanduva kunye nendima edlalwa ngumama womkhwetha izibazana ngesiko lolwaluko kukuba aqokolele imali le ezosetyenziswa ekuqaleni kwesiko kude kuyotsho ekugqibeleni emgidini. Kule nkqubo yonke uzoncediswa phaa naphaa ngabantu asondelelene naye kunye nemibutho kodwa nguye umntu ophambili. Enye into ayenzayo kuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle kule nkqubo ngalo lonke ixesha futhi wonke umntu uhoyiwe kunye nomntana lo wolukileyo. Yena ujongana nento yonke ephakathi kwekhaya ancedise apho ancedisa khona aqinisekise ukuba izinto zesiko lolwaluko zihamba kakuhle nangendlela neemfaneko zonke zikhona.

Eyona ndlela iyiyo yokunxiba ebonisa intlonipho kule meko esithetha ngayo kukunxiba iqhiya okanye uthwale ilaphu entloko, unxibe ilokhwe ende ephelela emaqatheni, anxibe into enemikhono emide engavezanga mzimba kunye nombhinqo okanye anganxiba umbhaco opheleleyo. Yindlela yokunxiba ebonisa ukuba ungumfazi futhi uzobe uzimasele lo mcimbi umenywe kuwo ube uhloniphe nabantu abadala ootatazala bakho kunye noodadubawo bomyeni.

Ndingamxelela umhlobo wam ukuba kunyanzelekile athule umnqwazi xa engena endlini okanye xa ethetha nomntu omdala ngoba loo nto iyafana ingathi ikwalisiko lethu elo kubonisa intlonipho nokuzithoba endlini nasemntwini omdala xa ethetha naye, uzophinde amnxibe xa siphinde saphuma okanye sikhululiwe.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe kakhulu kwisinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa ngoba nangona isinxibo sangoku singafani nakuqala kodwa sisesihle ngoba sidibanisa izinto ezizingiselisa apha esiXhoseni futhi kubonakale ukuba isidima sisekhona. Nto ntona nje kutshintshe amaxesha kodwa sona isiXhosa nendlela yonxiba yootata soze itshabalale.

Isinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa sale mihla sinefuthe kakhulu ngoba iilokhwe nemibhaco abazinxibayo zintle ukufa zintsokothile zigqamile kunye zinesidima zibonakalisa intlonipho nokuzimasa.

Ndikhetha umgidi emicimbini yesiNtu kuba ndisuka kuwo kule mpela veki egqithileyo futhi ndiyamthanda kuba ndicinga ngoyena omnandi. Ngaphezu koko ubalulekile apha esiXhoseni. Iimpahla endinokuzinxiba emgidini lilaphu elijijekileyo elisuka esinqeni ukuya ezinyaweni okanye ibhlukhwe, ndixwaye iskhafu ezoba yingubo xa kubanda, ndinxibe isiciko sentloko esenziwe ngelaphu okanye amaso nomhlahlo. Ogqiba kwam ndiphathe umnquma wam ndiye emadodeni.

Okokuqala, siye sohluke apha ekuthwaleni. Ibhinqa elitshatileyo liyathwala ngalo lonke ixesha. Intombi engatshatanga asikho isidingo uba sithwale. Ibhinqa elitshatileyo linxiba ilokhwe ende eyogquma imilenze. Intombi yona noba inxibe isiketi akho ngxaki.

Hayi, ayiyo indlela yonxiba leyo emcimbini obalulekileyo xa uzonxiba into ezoveza iingalo namabele ngakumbi xa ulibhinqa elitshatileyo. Banempazamo yokuzifanisa namantombi angatshatanga ngamanye amaxesha. Funeke bakhumbule ukuba kule micimbi kukho nabantu abadala, kubalulekile ukuba umntu ayazi umcimbi uyazimaselwa ungenzi unothanda ngenxa engumzimba wakho.

Mna ndicinga ezona ndlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze isizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo ziimfundiso kuba zabantu abadala nokufunda indlela abenza ngayo izinto. Ngakumbi emicimbini yesiNtu, funeke ulutsha soloko likhona live libone ukuba kwenziwa njani. Nasesikolweni abantwana bafunde ngesiko labo bakhule bezazi bezibonela ekhaya ezi zinto abafunda ngazo. Ifana naxa utyala imbewu ziimfundiso ezo, abantu abavunayo ngabantwana nabazukulwana.